Ukukhetha imithi yokwehlisa isisindo engahloliwe kungaba yingozi enkulu empilweni. Esingabala kuzo, izinkinga zenhliziyo, nemithambo yegazi. Izinga lokushaya kwenhliziyo lingakhuphuka. Ingabangela ukulimala kwesibindi, noma ikhulise izimo zesibindi ezikhona. Eminye imithi, ingabangela izinkinga zokuphefumula, njengokuhlaselwa yisifuba somoya, noma ukuphefumula kanzima.

Sanibona, njengoba nazi ukuthi ngihlala ngedwa no-anti ngiyamunakekela, angisebenzi. Kanti nemali yakhe ayitholayo yempesheni ayanele. Unezifo eziningi ezimuhlaselayo ezidinga imali. Bengingajabula uma njengomndeni , ningahlanganisa imali, engizokwazi ukuthi nginakekele ngayo izidingo zayo. Ngoba udinga nokudla okunomsoco, okunempilo, ngizokwazi ukuthi ngimunakekele. Ngiyile eklinikhi, bathena unenkinga yegazi, uzodinga izinto ezinjengobhithrudi, iy'pinashi, ukudla okunempilo. Okunye futhi, kumele njalo ngenyanga, ngimuyise esibhedlela for ukuyohlolwa. Bengingajabula uma ngabe ningangisiza njalo ngenyanga, kube nemali ehlanganiswayo ezonakekela u-anti.

Izithiyo ezingase zibe khona ekubambeleleni isiguli ezinhlotsheni zemithi yokulwa ne TB kungaba, ukweqiwa kwemithamo, noma ukungaqedi inkambo yokwelashwa ephelele. Kungaholela ekuhlulekeni ukwelashwa. Izimo ezithile zokwelashwa, njenge-HIV, isifo sikashukela zingakukhinyabeza ukwelashwa kwe-TB. Ukusebenzisa imithi yokwelashwa kwe-TB kanye kanye nezidakamizwa. Ukungondleki kahle, kungakhinyabeza amandla amasosha omzimba ukusabela ekulashweni kwe-TB.

Ukuminyana ezibhedlela kuwudaba olunzima kakhulu, okungagcini nje ngokuthinta iziguli, kodwa nabasebenzi bezempilo. Ukuminyana kungaholela engcupheni enkulu yezifo ezitholwa esibhedlela, njengoba iziguli zisengozini yokuthola izifo ezithelelanayo. Kungabangela ukubambezeleka kokwelashwa, njengoba abasebenzi bengase bakhungatheke ngenani leziguli, okuholela ekulindeni isikhathi eside.

Ngingadala amamojula alingisa inqubo yokusoka evumela abafundi ukuba bebone ngeso lengqondo, futhi baqonde inqubo. Ngingenza imidlalo efundisa ngokusoka, izinzuzo zakho, ubungozi, kanye nokubaluleka kwamasiko. Ngingafaka izingxoxo zangempela ezivela kubantu abaye basoka ukugqamisa ulwazi, kanye nemibono yabo. Ngingafaka izingxoxo nochwepheshe bezokwelapha, ochwepheshe bezamasiko, nabaholi bomphakathi, ukuze banikeze ukuqonda okugunyaziwe nomongo.

Uma ngingumsebenzi wezempilo ohlola isiguli esisolwa ngokuba ne-COVID-19, ngingaqinisekisa ukuthi, ngigqoka amagilavu, igawuni, kanye nemaski, ukuqinisekisa ukuthi angisuleleki ngegciwane . Ngithathe umlando wesiguli kanjengokuthi sike saphuma yini ezweni, noma sisondelanile yini nomuntu one-COVID-19. Ngithole ngesimo sempilo yesiguli. Ngibuze mayelana nezimpawu isiguli esizizwayo, okungaba izinga lokuphefumula, ukukhwehlela, umphimbo obuhlungu, izinga lokushisa, kanye nokukhathala.

Isimo esifana nalesi singenza ngiphatheke kabi kakhulu, ngoba kungikhombisa ukuthi uhulumeni wethu, akenzi ngendlela efanele. Ngicabanga ukuthi iy'ndawo ezinjengezibhedlela, namaklinikhi, kumele zibe nezindawo eziningi zokuthi zokwelaphela. Akumele kube khona iziguli ezigcina zilele phansi ngenxa yokuthi izindawo azisekho. Isimo sempilo yabantu bethu sesibucayi, ngakho kumele kwandiswe izibhedlela, kanye nemitholampilo. Kungabibikho isibhedlela esigcwala ngendlela yokuthi abantu abasanazo izindawo zokuhlala, noma izindawo zokwelashwa, noma izindawo zokulala. Ngicabanga ukuthi uhulumeni wethu kumele angenelele asize izibhedlela, kanye nomtholampilo, ephinde andise abasebenzi bezempilo.

Izingqinamba abantu abakhubazekile abangabhekana nazo ezindaweni zasemakhaya, singabala izinsizakusebenza, insizakuxhumana, indlela yokuxhumana engicabanga ukuthi angeke babenayo. Izinto ezingabahambisa emtholampilo, noma ezibhedlela, ngoba endaweni yasemakhaya izimoto zihamba ngesikhathi esithile, ngesikhathi umuntu okhubazekile angeke akwazi ukuthi azifice ngaso. Ngakho, uba nenkinga ukuthi afike emtholampilo noma esibhedlela. Noma ngabe usefikile emtholampilo, noma esibhedlela, uba nenkinga yokuxhumana nabasizi basesibhedlela, noma baseklinikhi. Ngoba uma ukhubazekile ungezwa endlebeni, uthole ukuthi umsizi wakho akakwazi ukuxhumana ngezimpawukukhuluma.

Izindawo zasemakhaya zivame ukuba nemiphakathi emincane, ebumbene, lapho bonke abantu bazana khona. Lokhu kungenza kube nzima entsheni ukugcina imfihlo lapho ifuna izinsiza zokuvimbela inzalo. Ukwesaba ukwahlulelwa, noma ukucwaswa abasebenzi basemtholampilo, amalungu omndeni, noma abaholi bomphakathi. Intsha ingase ithole ulwazi olungamanga mayelana nokuvimbela inzalo, okungaholela emibonweni eyiphutha kanye nokwesaba.

Makhelwane wami, ngifuna wazi ukuthi ukudla amaphilisi ngendlela okuyiyonayona kubalulekile. Ngoba, uma ungadli amaphilisi ngendlela okuyiyonayona oyinikwe esibhedlela noma emtholampilo, kuzobanga ukuthi igciwane libhebhetheka emzimbeni wakho wonke. Amasosha akho omzimba azohluleka ukulwisana nesifo. Uma amasosha akho omzimba engasakwazi ukulwisana nesifo, kuzokwenza ukuthi uthole ezinye izifo eziningi ezizokuhlasela ngenxa yokuthi amasosha akho omzimba awasenawo amandla. Ngakho, kubalulekile ukuthi udle imithi yakho oyinikiwe emtholampilo ngendlela oyiyaleliwe. Futhi lokho, kuzokwenza ukuthi igciwane lakho lingaphumi lingene kwabanye abantu, lizocindezeleka ngendlela yokuthi nawe ugcine ususindile.

Ukuphela kwesitokwe semishanguzo yesandulela ngculaza emtholampilo, kungawuphula kakhulu umphefumulo wami. Ngoba, asikho isiguli okumele sibuyele ekhaya ngaphandle kwemishanguzo yaso. Ngakho, imitholampilo kumele ihlezi inawo imishanguzo ephelele isitokwe, ngoba ibalulekile ukuthi imishanguzo idliwe nsuku zonke. Akumele uphuthwe noma elilodwa usuku ungadlanga imishanguzo yakho. Lokho kungadala ukuthi umzimba wakho uhluleke ukulwiswana negciwane. Amasosha akho omzimba angancipha, lokho okuzokwenza ukuthi uhlaselwe izifo eziningi, esingabala kuzo, i-TB, kanye ne-pneumonia, okuzodala ukuthi ugcine ususwelekile emhlabeni. Ngakho kubalulekile ukuthi imitholampilo ihlezi inazo imishanguzo endaweni.